Ukusebenzisa i-bio-diverse micro-farm, kuwumzamo wesikhathi eside, ogcwele amaphupho nezifiso. Imigomo yezezimali kanye nemigomo yokulima. Iy'njongo zami njengamanje eziphezulu zesizini. Ukuthi-ke ngazi ukuthi, into yokuqala ukuthatha isikhathi sokuhlala phansi. Ukuze ngicabange ngalokho engithanda ukubonisa kuyisinyathelo sokuqala nesibaluleke kakhulu. Ngisethele umkhawulo ngithole futhi ukusekelwa kanjalo ngizibambe ngiziphendulele.

Isikhumba siwumkhiqiniso wemboni yezinkomo, okuyimbangela enkulu yokugawulwa kwamahlathi. Kanye nokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa emhlabeni jikelele. Ukufuywa kwezinkomo ikona akubhekele amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili okugawulwa kwamahlathi e-Amazon. Futhi kunomthelela ekulahlekeni okukhulu kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Ukwanda kwengozi yomlilo, nokuguguleka kwenhlabathi. Ezinye zindlela ezisimeme esingayisebenzisa iy'nhlobo zeskhumba iskhumba eskhandiwe ngophayinaphu okanye iskhumba sekhowe.

Njengomlimi wasedolobheni ofuna ukukhulisa uhlelo lwe-hydroponic. Ngingalandela indlela ehlelekile yokuqinisekisa ukunwetshwa okuyimpumelelo. Lokho ngingakwenza ngokuhlola nokuhlela, ngenza ukuhlolwa kwesayithi, ngenze isabelomali. Ngisungule, ngicwaninge imithetho yendawo. Ngidizayine i-system-u nokukhethwa, dizayina ukwakheka kwe-system. Ngicabangele ukuzenzela kanye nokuqapha, ukukhethwa kwezitshalo nokudla okunempilo. Umsebenzi, nokuqeqeshwa, ukukhuphula nokuqapha. Izici eziyinhloko okufanele zicatshangelwe, izinga nokuphathwa kwamanzi.

Ukuguquka kwesimo sezulu kanye nezindaba zemvelo, zinomthelela omkhulu kwezolimo eNingizimu Afrika. Amazinga okushisa, akhuphukayo, amaphethini emvula eshintshayo kanye nemvamisa ekhulayo yezehlakalo zesimo sezulu esibi kakhulu. Njengesomiso, amagagasi okushisa, nezikhukhula, kuphazamisa ukuvunwa kwezitshalo, ukuvikeleka kokudla kanye nempilo yabalimi. Ukushoda kwamanzi, eyi nakho kuyinkinga kakhulu. Abalimi abasafufuza abawumgogodla womkhakha wezolimo eNingizimu Afrika. Basengozini enkulu nokuguquka kwesimo sezulu. Bavame ukuntula izinsiza kanye nengqalasizinda yokuzivumelanisa nezimo zezulu ezishintshayo. Okubenza babesengozini yokwehluleka kwezitshalo kanye nokuncipha kwemali engenayo.

Ngokukhuphuka kwamanani okudla, kuyamangaza ukubona imiphakathi ilawula ngokuzitshalela ukudla ezivandeni zasemadolobheni. Ukubhekana nezinselelo zokutholakala kokudla eNingizimu Afrika, ezolimo zingagxila emikhakheni eminingana ebalulekile. Engingabala ukuthuthukisa ukutholakala kokudla, ukwandiswa ukukhiqizwa kokudla kwendawo. Ukuthuthukisa ukukhiqiza kwezolimo, ukuqinisa ukufinyelela ukudla, usekele abantu abasencupheni. Uthuthukise ukufinyelela ezimakethi, ukukhuthaza izinhlelo zokudla ezinzile. Singasho ukuthi ukusekela ezolimo ezimelana nesimo sezulu, inqubomgomo kanye nokubusa. Siqinisekise ukubusa nokudidiyela.